Di-chatbot le bathusi ba thekenoloji ka bobedi ba dirisa AI go dirisana le badirisi, mme bathusi ba thekenoloji ba gatetse pele thata ebile ba ka dira ditiro tse dintsi.

Ke tlhatlhoba megala e e fositsweng ka go leba gore ke mang yo o nteleleditseng. Ke baya tse di potlakileng kwa pele go ya ka se go buiwang ka ga sone, go tswa foo ke bo ke araba megala go ya ka botlhokwa jwa one.

E ka kgona go naya baithuti maitemogelo a a nang le tirisano, a a ba siametseng, a a ba letlang go ithuta ka lobelo jwa bone le go tokafatsa tsela e ba dirisanang le ba bangwe ka yone ka go dirisa thekenoloji.

Go phasalatsa mo sealemoweng ke tsela e e maleba ya go fitlhelela batho ba le bantsi ka bonako. Mme fa o dirisa leano le le siameng go ka dira gore o itsege thata ebile go ka dira gore bareki ba tle go reka mo kgwebong ya gago.

Go dirisa Bolt, tsala ya me e tshwanetse go itseela App-e ya Bolt go tswa mo App store, e tlhomphe account-o, e kwale lefelo le a tlileng go le tsaya mo go lone, mme e tlhophe kwa a yang teng pele a ka tlhomamisa gore o batla go tsamaya ka koloi.

Go nna le mogala wa letheka wa gago wa ntlha go dira gore go nne botlhofo go nna o ikgolaganya le balelapa le ditsala. Go dira gore go nne bobebe go buisana le bone ka bonako le go nonontsha kamano ya lona.

Ke akanya gore ga ba re neye seteišene sa metshameko ya thulaganyo e e tlhwatlhwa tlase gore re duele madi a a oketsegileng, mme ke akanya go tsamaya fa ba sa ba akanye dilo.

Batsadi ba me ba ne ba na kgothaletsa ka go ntlha tlhalosetsa ka fa mogala wa letheka o ka nthusang ka teng go nna ke ikgolaganya le batho. Mme ba ne ba tlhoma melao e e malebana ka go sa e dirise thata le go e sireletsa.

Go golagana le Wi-Fi tsala ya me e tshwanetse go ya kwa di-setting tsa mogala wa letheka wa gagwe, a tlhophe Wi-Fi, a tlhophe network ya laeborari, a bo a tsenya nomoro ya sephiri fa go tlhokega.

Thekenoloji e golang jaaka AI, VR le five G e ka tokafatsa thata thuto ya sekgala ka go dira gore go nne le maitemogelo a go ithuta, a a bonako le a fitlhelwang ke mongwe le mongwe.

Mekgwa e e tlwaelegileng e e dirisiwang go anamisa dikgang tsa maaka e ka akaretsa go dirisa ditlhogo tsa dikgang tse di tshosang, go fetola ditshwantsho le go anamisa tshedimosetso e e tsietsang kgotsa e sa felelang.

Go kgaoga ga motlakase go ka kgoreletsa kgokagano ya Wi-Fi ka go tima di-router tse di dirisang di-battery. Mme go dirisa metsotso kgwedi ya motlakase e e thusang jaaka UPS kgotsa generator-ra e ka kgonang go tsamaya e ka thusa go boloka go nna teng ga inthanete.

Dikgang tsa maaka di ka tsietsa batho, tsa tlhotlheletsa megopolo ya bone le go dira gore ba seke ba dira ditshwetso tse di siameng ka go anamisa tshedimosetso e e seng boammaaruri le go baka tlhakatlhakano mo Aforika Borwa.

Wi-Fi e dira gore re kgone go nna re ikgolagantse, go bona tshedimosetso le go bereka ga inthanete. Ka jalo e tshwanetse go tswelela e dira le fa motlakase o kgaotswe gore re kgone go buisana le go dira tiro ya rona sentle.

Ke kgona go tlhaloganya dipuo dingwe tsa dithulaganyo tsa go tsamaisa tshedimosetso, mme e seng tsotlhe. Puo ya me e ka tlhagelela fa bakwadi ba mananeo ba tsenya dithanolo kgotsa ba e ranolela mo go yone.

Thekenoloji e ntšhwa e e jaaka go lemoga puo e thusa batho ba ba sa boneng ka go ba letla go dirisa ditaelo tsa lentswe, go fitlhelela ditirelo le go buisana le ba bangwe botlhofo.

Didiriswa tsa di eleketeroniki jaaka megala ya letheka e dira gore go nne bobebe go lebelela dipontsho ka nako nngwe le nngwe fa re batla. Mme seno se fetola tsela e thelebišene le seyalemoya di dirang ka one.

Batho ba ka nne ba se utlwe mogala wa bone fa o didimetse thata kgotsa o le modumo thata mo tikologong ya bone. Go oketsa modumo kgotsa go dirisa roromo go a thusa.